U shumisa thekhisi sa tshiendedzi tsha nnyi na nnyi nṋe ndi vhona kha vhaṅwe vhathu zwi zwiṅwe zwithu zwine ha vha uri zwi a vha thusa nga maanḓa ngori u a wana vhathu vha ne a vha na mimoḓoro vha kono u namele thekhisi vha vha bva hune vha khou bva vha hone vha swika kule he vhavha vhatshi nga balelwa u swika nga milenzhe nga nṱhani ha uri thekhisi i hone. Fhedzi ya dovha ya vha inwe ya tshiendedzi kha vhaṅwe vhathu vhe ne tshi a lenga zwi tshiḓa khori tshi vha tshi tshi khou ṋamedza vhathu vha vhanzhi.

U ya nga ha nṋe tshenzhemo ye ndavha nayo ndo vhona isina vhuleme fhedzi bazi ḽone ḽi vha bisi ḽone ḽi vha ḽo ḓala u sumba uri ndi vhanzhi vhunzhi ha vhathu vhene vha vha uri vha khou shumisa itsho tshiendedzi uya mishumoni yavho fhedzi ndo vhona hu si na vhuleme na luthihi ngori ndo swika mushumoni nga tshifhinga nahone ndi songo lenga.

U ya nga ha nṋe nṋe ndi vhona iyi bada i ya ndeme vhukuma u ya nga kuhumbulele kwanga na nga tshenzhemo yanga zwitshiḓa kha zwa vhuendi ha thundu kha bada ya N one. Fhedzi ndi vhona zwo vha zwo fanela uri u vhu vhuendi ha thundu zwo vha zwi tshi nga vha khwine nga vhe ho itelwa bada yaho thungo nga nga tsini hune ha ḓo tshimbila u vho vhuendi fhedzi hu si na dziṅwe goloi ṱhukhu nga tsini kana kha badani nthihi nadzo ngori musi dzi tshi tshimbila badani nthihi zwoṱhe hu avha na vhu khakhisi ngauri vhuendi ha thundu tshimbila ngo ongolowa vhuendi vhuṱuku vhu tshimbila nga u ṱavhanya. Zwine zwa fhedza zwi tshi khou vhanga vhu vhu vhu vhu vhuendi vhu tsitsikana ha vhuendi badani.

U ya nga ha nṋe ee ndi a zwi takalela u shumisa bisi u tshimbila tshikhala tshilapfu ngori ndi to vhona tshi tshone tshiendedzi tshavhuḓi tshine u ya kona u dzula zwavhuḓi wa ḓigeḓa wa to awedza na muvhili nga ngomu bisini, ngori hu vha hu si na kwanyekwanye ya vhathu u fana na kha thekhisi. U ya kono u dzula wa tou eḓela no eḓela ho swika hune wa kho ya hone u songo neta no u neta nahone ḽi dovha hafhu ḽa tshimbila ḽi songo dzhaya ḽi khou tou tshimbila zwavhudi.

U ya nga ha ngeletshedzo yanga nṋe muthu ndi nga mueletshedza uri musi a tshi khou ṱangana lwendo lulapfhu nga bisi a bve o paka zwithu zwingaho sa nguvho, maḓi na zwiḽiwa. Ngani? Ngori u ḓo zwi ṱhoga hezwo zwithu nguvho u ḓo i ṱhoga musi a tshi ṱoḓa u awedza muvhili wawe dza vhunga lwendo lu tshi ḓo vha lu lulapfhu, zwiḽiwa na zwo u ḓo zwi ṱhoga a tshi ṱoḓa u ḽa a tshi fariwa nga nḓala na maḓi u ḓo a ṱoḓa ngori lwendo lulapfhu bisi ḽi tshimbila ḽi songo dzhaya nahone zwavhuḓi.

Zwiimiswa zwa dzi thekhisi zwine nda zwiḓivha ndi zwi tevhelaho ndi zwibedzo benches zwa musi u tshi linda, zwifha zwa mutakalo, mavhonele a u dzhena na u bva nga nṱhani, maketara a zwitumbu, fentsi kana vhu vhale, tsireledzo security guards and martials, vhuṱanzi, u langa mushumo wa zwiimiswa, Wi-Fi and charging pods, washbase na zwa vha rengisaho.

Nṋe vhuima thekhisi vhure vhuponi ha hashu ndi Biaba thekhisi rank, ho ima tsini na complex ya Biaba nahone zwa zwino vho ra konṱhiraka vhatshe kati na u vusuludza iyo taxi rank. Ndi vhu shumisa musi ndo ya biaba ri tshi ṱoḓa u vhuya ndi namela hone thekhisi kha ṅwedzi ndi nga u shumisa lu luṋa.

Ee ndo no zwi shumisa zwa dzi Uber na dzi Bolt ho vhuya ha vha na muṅwe musi ndi tshi khou i vhidza nda wana mutengo wa hone u nṱha vhukuma ngeno ndi tshi khou ya fhethu tsini nda ḓi konḓelela ngori ndo vha ndo kovhelwa nda i namela. Havha na zwiṅwe zwifhinga zwine wa wana u tshi khoya fhethu kule mutengo wa hone wa vha u fhasi lu fareaho vhukuma zwone zwi a thusa nga mannḓa hezwo zwithu zwi leludza musi wo kovhelwa hu si tshena dzi thekhisi kana zwiṅwe zwiṋamelo zwa badani.

Musi nditshi ṱoḓa khadi yo u dzhena nga ngomu ha bisi vhuponi hanga ndi ya ḓoroboni ya Thohoyandou nda ya dzi ofisini dza bazi ḽine nda kho ṱoḓa u ḽi shumisa nda ya nda renga thikhithi iyo vha mpha khadi ya hone ine nda ḓo kona u namela ngayo kha iḽo bisi.

Nṋe ndi vhona zwine zwi nga itwa zwi tshi vha khwiṋe musi arali vhathu vha tshi gwalaba kana u ṱereka u thivhela u tandulula iyo migwalabo ya mabasi nga u ṱavhanya. Ndi khwine musi vhathu vha tshi gwalaba vha tshi yo gwalabela afho hune vha khou gwalabela hone, zwi nga kha ḓivha kha masipala kana kha idzo khamphani dzine vha khou gwalabela hone, u fhirisa u gwalabela dzi badani no u vala dzi bada ngori zwi tshinyadzela vhaṅwe vhathu vhane vha khou vuwa vha tshi ya mishumoni, zwa dovha zwa sia vho tshinyalelwa uri vha i lenge u swika mishumoni yavho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwine zwa vhanga migwalabo ya mabasi lunzhi lunzhi h uri vhunzhi ha mabasi kana vha vhaṋe vha mabasi a vha dzudzanyi mabasi avho kana u lugisa mabasi avho uri a tshimbile nga ngona kana nga tshifhinga. Zwine wa vha na maṅwe mabasi a tshi khou lenga u swika, zwine zwa sia vhaṋameli vha tshi sala vha khou lenga u ya mushumoni kana u ya mahayani musi vho no tshaisa. Kana wa wana vhane vha vha na vhane vha khou u ya dzi ḓoroboni vha tshi swika dzi ḓoroboni vha wana dzi ḽa dzi ḽaini dzo no temba vhukuma lune vha sala vha tshi vho badela ho no vha kale.

Ee ndo no vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabasi musi ndi tshi khou lingedza u ya tshikoloni, musi vha tshi vhathu vha tshi khou ṱereka vho vala dzi bada. Ezwo zwa sia uri ndi balelwe u humela hayani nda fhedza ndi tshi khou tou tshimbila nga milenzhe uri ndu humele hayani ngori basi ḽe nda vha ḽi tshi ḽi shumisa ḽo balelwa u fhira u ḓo ri dzhia tshikoloni tsho no bva, uri ri kone u humela mahayani a vho riṋe.

Tshenzhemo ine ndo no vhuya nda ṱangana yo zwi tshi ḓa kha sia ḽa dzi thekhisi, ndi uri thekhisi dzi a lenga nahone u ya swika a wana tshifhinga tshine ha vha uri hu na ṱhirafiki kana muthu we a ṋamela u khou lenga u u tsa thekhisini, kana muthu we a imisa iyo thekhisi u kule lune iyo thekhisi i khou tou thoma ya mu tevhelela u yo mu dzhia hafho hune a vha hone.

Zwi tshi ḓa kha zwiṱitshi zwa thekhisi, nṋe ndi vhona zwi khwine kha vhathu vhanzhi vhane ha vha uri uyu muthu u vha a muswa kha vhupo uvho, lune a ḓivha itsho tshiṱitshi tsha thekhisi, u ya kona u ya a ṋamela a wana thekhisi ine ya vha uri u khou ṱoḓa u ya fhethu hune a khou ṱoḓa u ya hone ngayo. Zwo leluwa ngori vhunzhi ha vhathu vha ya fhura vhathu afha dzi nḓilani vha vha fara dzi mboho ngori vha vha sa ḓivhi uri vha khou tea u ṋamela gai thekhisi lune vha fhedza vha tshi khou vhudzisa kha vhathu.

Khaedu dze nda vhuya nda ṱangana nadzo musi ndi tshi khou ṱoḓa u ṋamela dzi thekhisi, ndi he nda swika nda wana fhethu he nda vha ndi tshi ḓi dzulela u ṋamela hone thekhisi ho khuriwa, ho thuthekanyiwa muthu he nda vha ndi sa ḓivhi uri ndi khou tea u ṋamela gai thekhisi. Fhedzi nda zwi kunda ngauri nda vhudzisa kha vhathu uri afha fhethu ho itea mini nahone thekhisi dzo pfhulutshela gai hune dza khou ṋameliwa hone, hune ndi nga kona u swika hayani.

Tshiṱori tshe nda vhuya nda ṱangana natsho vhuimathekhisi ndi tshe vho vhareili vha dzi thekhisi vha tshi vho lwa nga tshavho, he vha fhedza vha tshi vho ntshelana zwigidi. Vha tshi vho thoma u thuntshana, vha tshi khou lwela u ṋamedza vhathu na u lwela dzi ḽaini kana dzi bada dzo ṋamedza vhathu dzine dza tshimbila vhathu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi tshi nga khwiniswa ngauri vhoradzithekhisi vhaanḓane kana hu vhe na vhathu vhane vha langa idzo thekhisi uri vhathu vha kone u ṋamela na u ḓivha uri idzo thekhisi dzi khou tshimbilisa hani. Na uri idzo thekhisi dzi ya ngafhi, hu dovhe u vhe na vhathu vho ṱalutshedza vhathu uri thekhisi yo no ya ngeyo na ngeyo ndi ifhio.

Vhupo ha dzi ḓoroboni na ha mahayani zwo fhambana ngauri vhupo ha dzi ḓoroboni wa kona u ḓivha uri hune dzi thekhisi dza kuvhangana hone ndi ngai fhedzi vhupo ha mahayani thekhisi u tou imisa badani izwi i khou tshimbila.

Mushumo une wa itwa nga u ima dzi thekhisi kha ikonomi yapo ya tshitshavha ndi mushumo ine ya vha uri i thusa kha u engedza ikonomi kana u vhuedza ikonomi musi vha dzi SARS vha tshi tsheka thekhisi kha tshumelo ine ya khou shuma dzone vhukati ha tshitshavha.

Ee ndo no vhuya nda kwamea musi vhoradzithekhisi vha tshi khou lwa nga tshavho, vha tshi khou lwela dzi ḽaini uri dziṅwe thekhisi a dzi tei u dzhena ngai, dziṅwe a dzi tei u dzhena gai, zwe zwa ntsia ndi tshi khou fhedza ndi khou balelwa u ya mushumoni eḽo ḓuvha.

Uya ngaha nṋe a thi tu vha na tshenzhemo nazwo ya vhu ima zwikepe kana zwa mabufho fhedziha ndi nga takalela u ḓi wana ndi tshi khou vha na tshenzhemo nazwo ndi pfhe vho na nṋe uri vhathu vha vha vha khou pfha mini ngori vhunzhi ha vhathu vha amba uri zwi a leludza tshifhinga wa ṱavhanya u swika hune wa khoya hone nahone u dovha wa vhona na mashango nga nḓila yo fhambananaho u fhirisa musi u khou zwishumisa vhuendi ha badani.

U ya nga ha nṋe tshenzhemo yanga ndi ya uri u ya wana thekhisi yo ḓala vhukuma lune na vhathu vha re nga ngomu vhato balelwa no tou fema zwine zwa sia zwo vhea vhunzhi ha vhathu dzi khomboni lune iyo thekhisi arali ya nga wa hunga lovha vhathu vhanzhi vhathu vhanzhi vha nga lozwa matshilo avho. Kha thandululo ndi vhona thandululo iyi i tshi nga tandululwa nga vho ramilayo vha badani vha tshi kaidza vhuaḓa vhuno itwa nga vhareili vha dzi thekhisi ha u ṋamedza vhaṋameli vhanzhi vhanzhi ngeno dzithekhisi dzo ḓadza shango na zwiṋamelo zwo ḓadza shango zwi ngaho vho mabasi na dzi na dzi na dzi na dzi train.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngauri ho funa navho musi mitengo ya dzi peṱirolo itshi tsa vha tshi ḓi fhungudza ra rannda kana tshiṱanu sa vhunga musi i tshi gonya mitengo ya dzi peṱirolo vha tshi engedza na dzi tshelede fhedzi i tshitsa a vha nyagi u tsitsa dzitshelede.

U ya nga ha nṋe na kha na tshenzhemo ine ndono ṱangana nayo mureili ndi ene ane a tea u pfhesesa uri tshelede namusi yo ḓa yo shotha kana i songo lingana fhedziha arali a sa zwi pfhesesi vhathu ri ḓo ḓi to ntsha kose kose ra ḽasana ra fha mureili tshelede yawe yo linganaho kana ha ḓi tovha na ane a ḓi tovha na mbilu vho ya ya vhuthu a badela eyo tshelede yo shothaho.

U ya nga ha nṋe ndi nga vhaisala nga maanḓa lune ndi tea u founela vha taxi association nda ripota kana u vha vhudza nga ha nyimele ya thekhisi nkene ye nda ṱangana ye ndavha ndo i ṋamela nda ṱangana na nyimele i tevhelaho yeneyo ye nda ṱangana nayo.

U ya nga ha nṋe ndi vhona hu sina phambano na luthihi kha vhareili avha vha to ḓi fanela vhoṱhe.

U ya nga ha nṋe nṋe ndi vhona hu sina na thaidzo na nthihi musi vha tshi kho renga nga tshelede ine vha badelisa ngayo vhaṋameli kana nga tshelede ine vha bvisa ngayo tshikwamani ngori zwi vha zwi kho vhuya fhethu huthihi tshelede iyo u ḓo ḓi dovha a i phetsha ene muṋe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo fanela ngori hu na vhathu vhane vha ofha luvhilo vhane vha vha vho ṋamela idzo thekhisi vha dovha hafhu vha vha na dzi mbilu ṱhukhu kana vhaṅwe vha na malwadze a dzi mbilu lune zwi sia mutakalo wa muṅwe muthu u songo tsha vha vhudzuloni. Zwa dovha hafhu zwa vhea matshilo a vhathu fhethu hune ha vha uri a si havhuḓi ngauri arali iyo thekhisi ya nga wa hu nga fhedza ri tshi khou xelelwa nga matshilo a vhathu vhanzhisa zwi soko tea.

U ya nga ha nṋe ndi iṅwe nyimele i vhavhaho nga maanḓa ngori hu vha ho ḓala lune hu vha hu sina na vhupfhelo ha mare muṅwe na muṅwe u vha a tshi kho ṱoḓa u ṋamela aya mushumoni a ḓiwana o swika mushumoni nga tshifhinga. U wana i tshi to vha kwanyekwanye vhukuma lune wa lenga u swika wo lenga u swika mushumoni zwine zwa amba uri u tea u to fhinduwa vhukuma uri u ṱavhanye u nṋmela hu vha ho ḓala lune zwi a lemela vhukuma uri u ṱavhanye u ṋamele u wana ḽaini dza hone dzi tshi tovha dande ntande dzo lapfha lu si lwo tamba.

U ya nga ha nṋe ezwi zwi kwama nga maanḓa mushumo wanga na tshifhinga tshanga tsha u ṱavhanya u swika mushumoni ngori hu vha ho ḓala hafho thekhisi rank iyo u wana muṅwe na muṅwe a tshi kho ṱoḓa uya mushumoni hu tshi touvha kwanyekwanye hu sina na vhupfhelo ha mare. Zwine zwa fhedza zwi kho sia vhunzhi ha vhathu vha tshi vho swika mishumoni yavho lenga fhedzi zwa vha zwi songo itiswa ngavho zwo itiswa ngori afho thekhisi rank ho ḓala nga maanḓa ngori ndi vhanzhi vhathu vhane vha vha vha khou ya mishumoni muṅwe na muṅwe u vha kho ṱoḓa uḓi wana u swika mushumoni nga tshifhinga.